Zwihumbudzo zwa sialala zwine ndavha nazwo, ndi u tshina zwigombela na uya hogoni muḽani nau tshina tshikona, heyo mihumbulo itshi ḓa ndia takala nga maanḓa zwivha zwi kho nkhumbudza murahu.

Ee dzi nyimbo dzi ṱuṱuwedza muthu kana vhana musi vhatshi khou tamba, dzia vha ṋea mafulufulu nga mannḓa uri zwine vha khou ita zwone vha zwi itese, vho takala. Zwino hu tshi khou imbiwa vho vhona vhana vho vha khou takala nga maanḓa, na mitambo yavho yavha i tshi khou takadza vhavha vhatshi kho ḓiphina luṅwe.

Ee, milayo kha mitambo ya vhana ndi ya ndeme nga maanḓa, i dovha yavha thusa uri vha vhe vhathu vhane vha tevhela milayo i yavha thusa na zwauri vha tambe zwavhuḓi nga nḓila yo tsireledzeaho, vhana vha tshi kho tevhelela milayo zwithu zwavho zwi tshimbila nga ngona ivha thusa na zwauri milayo shangoni ndi yone ine yari i tevheliwe yavha kona uri vha aluwe vha na milayo vha na vhuḓifhinduleli.

Musi vhana vha tshi khou tamba vhoṱhe vha tshi khou tamba mitambo yavho, huvha nau ḓivhana huvha nau ḓivhana na zwa uri hoyu u kona mini ha koni mini, zwine zwa kona uri zwi ite vhungana havho vhu khwaṱhe vha kone u ḓivhana zwavhuḓi na vhu khwiṋe, uri hoyu ndi mungana wanga nga hezwi na hezwi na hezwi muthu arali a tshi ḓivha muthu vha kone uri vha tshilisane.

Nṋe ndi takalela muthu ono shuma nga maanḓa kha hezwi zwa vhubindudzi, vhubindudzi vhu takadza ngauri ndi vha ndi khou ṱangana na vhathu vhaswa ndi khou shuma na nga zwithu zwiswa, na mi makete yo fhambana fhambanaho. Zwino utshi khou shuma na vhathu vho fhambananaho u wana u pfhumbudzwa huswa, wa kona u ḓivha zwiṅwe zwithu zwe wavha usa zwiḓivhi, zwino vhubindudzi vhu nyita uri ndi vhe muthu muswa tshifhinga tshoṱhe.

Zwina vhungoho vhuhulu nga maanḓa arali wa khou amba zwithu zwine wa zwifunesa wa zwi anḓadza kha siaṱari ḽau, ḽi nonga ḽa Facebook kana twitter havho vhathu vhane vha funa zwino fana na zwa iwe, vha vha na dzangalelo ḽo kona uita uri vha ṱoḓe u ḓivha nau ṱoḓa u ṱangana, zwino ndi zwa ndeme uri muthu a phaḓaladze uri u funa mini.

Muthu arali a khou ita zwau baga, kana zwa muzika anga kona uri azwi anḓadze kha masiaṱari awe au ṱumana, zwithu zwi nonga hezwo zwi kona uri vhathu vhanzhi vha zwivhone, vha kone uvha na dzangalelo kha zwenezwo zwithu zwine azwi ita, a kone u tevhelelana na vhathu vhanzhi a kone uri vhathu vhanzhi vha khou muvhona na vhane vha sa muḓivhe.

Ano maḓuvha zwithu une wa zwifunesa zwia kona uri zwivhe bindu ḽihulu nga maanḓa kha masiaṱari au ṱumana, arali muthu atshi kona u baga atshi kona uimba ua kona uri aite masheleni manzhi ngori azwi vhee kha masiaṱari awe a wane vhathu vhanzhi vhane vha nga kona u zwivhona hezwo zwithu zwine aita. Zwino hezwi huna vhathu vhanzhi vhane vha khou vhona zwine wa ita, na tshikhala tsho uri uvhe na ma na masheleni manzhi tshivha tshinzhi.

Dzi ṱumanyo hedzi dzi nonga TikTok, Facebook kana Instagram dzi au ṋea vhathu vhanzhi vhane vha vhona zwine wa ita, zwino arali u mubindudzi u tshina vhathu vhane vha khou vhona vhanzhi, u wana masheleni zwivha zwo leluwa ngori vhathu vha vha vha vha tshi khou vhona tshifhinga tshoṱhe. Zwino arali vhathu vha tshi khou vhona na bindu ḽau ḽi kho vhoniwa, tshikhala tsha uri u wane masheleni ndi tshinzhi.

Zwitshavha zwapo zwi vhuyedzwa ngauri vhathu vhanzhi vhane vha vha vhoḓa fhano vhavha vhoḓa na masheleni abvaho haningei mashango ḓavha, zwino hezwi vha fhano vha a kona uri vha buke ho eḓela vha wane dzi goloi dzo tshimbila na zwiḽiwa na zwiambaro, zwino hezwi vha hafha fhano vha vha vha tshi khou vha thusa kha hevha vha zwianḓa vha vhapo, uri vha kone u wana masheleni.

Vhuendela mashango nga nṱha nga nnḓani ha dzi ḓorobo khulwane, zwi thusa hezwo zwi vhane vhavha hanefho hune vhashumi vhashu vhashumi vhanzhi vha ḓo wana mishumo, dzi bnb dzi ḓo wana vhathu vhane vha ḓo eḓela khadzo. Zwino arali nnḓa ha ḓorobo vhathu vha vhatshi kona u wana zwithu zwine zwa vha zwi tshi ḓo waniwa nga vhathu vhare ḓoroboni, zwi amba uri vhubindudzi haneho hune ha ḓovha huna mitambo yo raloho huḓo aluwa vhubindudzi ha hula.

Nga tshifhinga tshe havha huna World Cup bola ya milenzhe fhano Afurika Tshipembe nga twenty ten, Afurika Tshipembe yo vhuyelwa nga maanḓa nga zwa vhubindudzi, ngauri ho fhaṱiwa zwisiṱediamu zwiswa ha fhaṱiwa nadzi hodela ntswa na vhubindudzi hovha hu nṱha, ngori hovha hoḓa vhathu vha fhambana fhambanaho nga mashango o fhambana fhambananaho vha ḓisa masheleni fhano, vha renga zwiḽiwa fhano vhathu vhanzhi vho wana mishumo nga twenty ten.

Musi huna mitambo yo raloho, vhaswa vha wana mishumo minzhi nga maanḓa vhaswa vhanzhi vha wana tshikhala tsha u shuma, ngauri huvha hu khou ṱoḓea vhathu vhanzhi vha vhane vha ḓovha vha kha vhutsireledzi, vhathu vhanzhi vhane vha ḓovha vha kho renga zwiḽiwa. Zwino hezwi huna mitambo minzhi ngoralo, huvha hu tshone tshifhinga tshihulwane tshine vhathu vha wana ngatsho mishumo.

Mishumo ya tshifhinga nyana i nonga vhutsireledzi, i nonga vhubiki, i nonga tourist gaidi, vha vhaendela mashango i vhu ṋea zwikili zwiswa i ṋea u pfhumbudzwa huswa kha vhaswa, ngori hetsho tshifhinga nyana tshiṱukuṱuku tshine vhavha vhatshi kho tshi wana zwi eda zwi tshi khou ṱanganyisa khaye uri avhe na vhu na zwikili zwiswa uya phanḓa.

Musi hutshi khou vha na mitambo kha zwisiṱediamu, muthu zwawe ane avha akho dzula mahayani uya kona uya a wana thendelo yau rengisa zwiḽiwa nga ngomu siṱediamu, zwino hezwi u tshi khou rengisa zwiḽiwa siṱediamu uya vhuyelwa nga maanḓa nga masheleni ngauri tshiimo hetsho tshi ita uri nawe zwa matshelo zwivhe zwo shanduka, uvha u na mushumo une wa khou shuma.

A thi vhoni mitambo ya kha inthanethe yo lugela muthu ngori u muthu u vha o dzula fhasi sofani, a sa koni u onyo onyolosa mivhili, a sokou ḓidzulela zwine zwa fhedza zwi khou ita uri muthu a sa vhe na mutakalo wavhuḓi.

Tsedzuluso dzo sumba uri vhathu vha funesa hoyu mutambo wa FIFA football. Ndi bola ya milenzhe, ndi yone ine ya bva phanḓa kha ḽifhasi ḽothe vhane vhathu vha vha khou i takalela u i tamba kha heyi mitambo ya inthanethe.

Ee, ndi a tamba hedzi dzi vidio gaimi nga maanḓa maanḓa heyi ya bola ya milenzhe. Ndi vhona i tshi khou i tshi takadza nga maanḓa musi u na vhathu une wa khou tamba navho, sa tsumbo u na vhangana vhau vho ḓa u dalela wa ri u dzula masofani ra vha ri khou tamba, ri tshi khou ḽa na zwi mazimba na zwi nwiwa, hu vha hu na mutakadzisano munzhi une wa vha hone vhukati ha vhangana.

U tea uri u vhe u na vhathu vhane wa khou tamba navho, i takadza nga maanḓa hu na vhathu hune ha vha hu na, a si zwithu zwine wa nga tou zwi ṱhogomela nga maanḓa u vha u woṱhe tshifhinga tshilapfhu ngori muthu ane a vha a eṱhe ha na ṱhuṱhuwedzo kana dzangalelo ḽa zwithu zwinzhi, mutambo u ṱoḓa u na vhathu vhanzhi.

Vhathu vha ya kha siaṱari ḽeḽo ḽa heyo mutambo, sa tsumbo arali u tshi khou ṱoḓa u tamba bola ya milenzhe, u ḓo ya kha website ya FIFA ndi hune wa ḓo kona uri u download heyo geimi u kone u tamba.

Ndi nga vha ṱuṱuwedza uri vha tambe mutambo wa bola ya milenzhe ngori heyi bola ya milenzhe i takadza nga maanḓa, i vha i na vhuḓi mvumvusi vhunzhi u nga kona u i tambe na vhangana vhau ro dzula ri vhanzhi, ndi yone tshimvumvusi tshihulu tshine tsha nga u mvumvusa u na vhathu vhanzhi, bola ya milenzhe ndi yone i bva phanḓa.

U tshi tamba geimi kha inthanethe u shumisa founu, heyi founu ndi yone ine ya khou shumisesa nga tshifhinga tshilapfhu zwino. Zwiṅwe u vha u tshi khou shumisa hetshi tshithu tshi no pfhi Playstation, zwino hezwi ezwi Playstation zwi ṱoḓa wo ṱumana na kha TV, ndi hune hane ha vha hu khou uri zwino u ḓo kona u tamba mitambo u tshi khou vhona kha TV, zwithu zwa hone zwi tshi khou takadza.

Ndi vhona zwi songo tea na luthihi nga maanḓa maanḓa kha vhana vhaṱuku uri muthu o dzule a dzule kha phanḓa ha tshikirini a tshi sedze tshifhinga tshilapfhu, ngori hezwi zwithu zwi fhedza zwi khou vha ṋea na thaidzo ya maṱo na thaidzo ya muhumbulo ngauri muthu u dzulela o sedza skirini tshifhinga tshilapfhi a sa aweli.

Rine na vhangana vhanga ro vha ri na league kana tshiimiswa tshine ra ri nga mafhelo a vhege ri ṱangane ri renge zwiḽiwa zwashu, ri renge zwinwiwa zwashu, ri kone u tamba heyo geimi ya inthanethe ya bola ya milenzhe. Ho vha hu tshi dzula ho takaliwa vhathu vha vhanzhi nga maanḓa nnḓuni ri tshi khou ḓimvumvusa ngayo heyo geimi.

Vhana vhaṅwe vha vhuponi hashu vha funa badi hezwo u tamba mutambo wo fhufha, nzambo u nga vha mufhuvho nzambo heyi khulwane kana iyo ya ya nṱha, vha zwi funa nga maanḓa vha tshi khou imba na dzi nyimbo dzavho dzo uri ndi nṋe wa nnḓa wa namba wani, ndi nṋe wa number wani, luimbo dzi nyimbo dzo fhambana fhambananaho dzine vha dzi imba.

Ndi tshi aluwa ndo vha ndi tshi funa nga maanḓa hoyu mutambo wa bola ya milenzhe na u gidima, hezwo zwithu zwi ita uri u vhe na muhumbulo wa u ṱaṱisana kha iwe muṋe na mazhuluzhulu na u funa u vha wa muthu o imaho zwavhuḓi tshifhinga tshoṱhe kha mutakalo. U dzula u u muthu ane a khou vha a na muvhili une u khou shuma a u dzule u fhasi.

Mitambo i no nga ya u gidima ndi yone ine ya ri itea uri fhiriselwe kha mirafho miṱuku ngauri u gidima zwi ita uri muvhili wau u dzule u wavhuḓi u dzule wo takala.

Zwi tshi ḓa kha geimi ya soduku a thi tuvha na zwinzhi zwine nda ḓivha ngayo. Ndi nga zwi takalela u ḓivha ngayo arali hu tshi khou pfhi hu na fhethu hune nda nga swika hune nda guda nda kona u zwiḓivha uri ndi soduku, ndi ya mini, i ita mini zwa zwino ndi vha ndi sa ḓivhi na tshithu na tshithihi ngayo heyo geimi.

Mutogwa ndi mutambo wa tshivenḓa u takadzaho nga mannḓa, u tambiwa nga vhathu vhavhili. Muṅwe na muṅwe u vha a na thoro dzawe dzine avha o dzi fara kha zwigodi zwawe dzi thoro hedzo muṅwe na muṅwe tshifhinga tsho tsho tamba tshi tshi sendela u dzi ṱoredza a tshi zwiṱoredza nga migodi ya nga u fhambana fhambanana u swikela hu tshivha na ane a ḓo vha o fhedza muṅwe a wina.

Ee ri kha ḓivha vhana khadi ro i tamba nga mannḓa, khadi ndi iḽa ine vha vhathu vhavhili vha vho fara thambo nga ngei na nga ngei iwe u tshi khou vha vhukati, u khou fhufha fhufha vhone vha tshi kho ita zwo u i monisa. Mutambo wa khadi ndi mutambo wa vhuḓi nga maanḓa we wa ita uri na nṋe ndi takalela u tamba ndi tshi kha ḓi vha muṱuku ende u ita uri nyonyoloso yau ivhe i ya vhuḓi nga mannḓa.

Ndi mutambo wa miravharavha wenda gudiswa nga malume anga ndi tshi kha ḓivha muṱuku. Tshifhinga tshinzhi ro vha ri tshi ri malisoni ra kona uri ri u ole kha matombo kana fhasi hanefha, ri kono u tamba muravharavha ri vhanzhi. Mutambo wa muravharavha wo vha u tshi ḓifha nga mannḓa ngori muthu uvha u tshi kho ṱuṱula na muhumbulo, zwino zwi a ita uri vhathu vha hulwane vha gudise vhaṱuku nḓivho idzi dzi a i kho dzula yo vhulungea. Muravharavha ndi mutambo wa vhaṱu vhathu vhaṱuku na vhahulwane.

Muravharavha ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu vhavhili, vha vha vho dzhia zwithu vha zwi vhea fhethu ho oliwa hone fhasi, zwino zwi tshimbila nga nḓila i ine yavha yo fhambananaho muthu anga ya nṱha kana fhasi muthu anga ita sa ha a kona uri a wine, u wina ngori hu ṱangane zwithu zwine wa khou tamba ngazwo zwo ima nga lu .

Ndi u ṱoḓa uri vhatholi vha ḓivhe nga vhunzhi nga muthu ane a kho tea uri a tholiwe. Muthu u vha a khou ṱoḓa u ḓi vhonisa uri zwithu zwine a zwi funesa ndi zwifhio nahone ndi zwifhio zwine a zwi takalela u zwi ita, zwino zwi ita zwi kho ṋea uri vhatholi vha vhone uri hoyu muthu ane vha khou mu thola ndi muthu ono takalela zwifhio.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ngori heyi bola ya milenzhe ndi tha mutambo une nda u takalela nga mannḓa ngori u mpha ma nyonyoloso nnzhi na uri ndi zwithu zwine nda zwi takalela uri u tambiwa na vhathu vhanzhi so u vha u khou kona u ḓivhana na vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshiṱuku.

Mutambo wa bola ya milenzhe ndi a kona uri nga maḓuvha mararu a vhege ndi vhe ndi mudavhini ri tshi khou tamba na vhathu vhe nda vha ḓowela na ṱhama dzanga, ri u dzhia sa nyonyoloso ri tshi bva mishumoni uri ri vhe ri bolani, ri dovha ri vhe nga dzi weekend ri tshi vha ri zwiṱediamu ri tshi khou vhona bola. Zwino mutambo wa bola ndi wone une wa tamba tshifhinga tshila tsipiḓa tshilapfhu nga mannḓa kha vhutshilo hanga.

Kha tshifhinga tsho awela ri ndi takalela u tamba mutambo hoyu wa chess ngori hoyu mutambo wa chess u ita uri muhumbulo u kone u awela zwavhuḓi na mazhuluzhulu a ye fhasi, u kona uri u itela uri u humbule nga zwithu zwinzhi u sathu kona u tshimbidza nthu yau heiḽani. Zwino heyo mutambo wa chess i ndi wone une wa ri ṱanganya ri na vhashumi nga riṋe.

Ndi zwa ndeme u anḓadza nga ha mitambo ngauri zwi sia zwi tshi khou isa phanḓa uri huvhe na u takalela u vhona na u takalela u ya u tamba na u takalela u vhoniswa nga havho mutambo wa vha u zwone. Zwino arali kha masiaṱari vhathu vha kono u zwi vhona vha ḓivha nga hazwo, na nṋe zwi mpfara zwavhuḓi ngori ndi a kona u ḓivha zwori mvelelo dza mitambo dzo tshimbila hani.

Ndi nga anḓadza nga mutambo wa bola ya milenzhe ngauri mutambo wa bola ya milenzhe ndi wone une nda u funesa nahone ndi nga u anḓadza kha Facebook, ngori heyi Facebook yanga i na vhangana vhanzhi vha swikaho five thousand vhane ndavha navho. Zwino arali ndi tshi khou anḓadza mu zwithu zwi nonga mutambo wonoyo hu ḓovha na vhathu vhanzhi vhane vha ḓovha vha khou tevhelela nga tshifhinga tshe tsho.